Motho wa mme haeba o batla ho ima mme a na le kgatello e phahameng ya madi, o lokela ho ba le boima ba mmele bo nepahetseng. Ho ja dijo tse ahang mmele ho ikwetlisa kgafetsa le ho qoba ho tsuba le ho nwa jwala.

EE ho bohlokwa hore re yeclinicing re le babedi ho ya ithuta ka HIV, ho ithuta ka HIV ho tla etsa hore ho be bonolo ho itshirelletsa le ho sirelletsa batho ba bang.

Ka maswabi ha ke so utlwe kapa ho bona letho mabapi le COVID-19 le di petlele, tabeng ena ha ke so utlwe letho hohang.

Tabeng ena, ho tla tswa ka hore na batho bao ba batona ke ba ditoropong kapa mahaeng. Ha e le batho ba batona ba ditoropong tjhe, ke bona hore ho ba kgothalletsa ho tla ba thatha hobane batho ba ditoropong ba bona dintho tsena tsa setso di sa tsamaellane le bona. Bohole ba batho ba ditoropong ha ba latele setso morao, empa ha e le batho ba batona ba mahaeng bona, ke ka leka ho ba kgothaletsa hore ba lo bolla. Hobane lebollo le bohlokwa haholo batho ba bo ba batona ho ba thusa hore ebe batho ba bo ntate ba hantle, ba kgonang ho hlokomela malapa a bona.

Tabeng ena ho thatha hore ke ka re ke ntho e lokileng kapa ha se ntho e lokileng. Ho tswa ho motho wa mme hore na ena o ne ikemiseditse ho ba le ngwana, kapo a sa ikemisetsa ho ba le ngwana. Haeba ne le motho a sa ikemisetsang ho ba le ngwana e le phoso eo ae entseng ke ka re ho lokile ho di sebedisa di thibela pelehi. Empa haebe ke motho a nentseng a batla ngwana e le seo a neng tse a se rerile ke bona ele ho sa loka hore a ka sebedisa di thibela pelehi haeba motho wa ntate e le ena a etsang hore a di sebedise.

Haeba ke le ngaka mme ke bona motho a kula a na le lefu la tswekere, ke ka mo kgothaletsa hore a ye sepetleleng se seholo. Hobane mohlomong o tla be a na le bothata maotong. Motho wa lefu la tswekere ha na le bothata maotong ho ka ba le kgoneho ya hore leoto kapo maoto a kgaolwe. Mme ho thibela sena, ke ka mo eletsa hore a ye sepetleleng se seholo hore a lo lekolwa hantle ka metjhini ba bone haebe ho na le bothatha bo hlokang hore maoto kapa leoto la kgaolwe.

Ee ke mohopolo o motle hobane sena se tla ba thusa hore ba se ke ba tatela ho etsa dintho. Mme sena se tla ba thusa hore ba etse diqeto tse tla ba thusa ho atlehisa maphelo a bona.

Taba ya bana ba imang ba sa le banyane dilemong e utlwisa bohloko haholo hobane, ba bang ba fela maikutlo ebe ha ba kgone ho tswella bophelong. Ha ba bang le ha ka etsa ngwana a le menyane, empa o kgona hore a eme a itlhotlhore mme a ye pele hore bophelo ba hae bo tle bo atlehe. Empa ho ba bang ka mo tsela eo ba itshwarang ka yona ha ba se ba na le bana kapo ngwana, motho ha sa bona tsela ya hore a ye pele mme a atlehise bophelo ba hae.

Ee ho ya ka nna, ka ha letsholo le le tswella pele kgwedi yohle. Ke bona hore ha le tswella pele Kgwedi kaofela le kgona ho akaretsa mathatha ohle a amang maphelo a bo ntate kapa banna.

Seo re ka se etsang ho thusa batsofe ke hore batjha kapa batho ba kgonang setjhabeng, ba ipuwe, hore ba tla ntsha bokae hore re hlophise dipalangwang tse tla isang batsofe dipetlele kapa di-clinic-ing. Hape ntho enngwe e re ka e etsang Ke ho bua le Lefapha la Bophelo bo Botle hore le hlopise dikoloi kapa makoloi a tla kgona ho lata batsofe di ba ise dipetlele kapa di-clinic-ing.

Ka letsatsi le leng ke kile ka bona kotsi ya makoloi e tshabehang, ka bona lori e tla ka lebelo la phahameng. E thula koloi e ikemetseng ka thoko ho tsela. Empa ka lehlohonolo ho no ho se na bapalami ka koloing eo e thutswing.

Ho ya ka nna ke bona ho lokile hore batsofe ba patadiswe dipetleleng sa poraefete. Hobane ho na le dipetlele tsa mmuso tse amohelang batsofe ba senang tjhelete. Jwale motho a moholo haeba a batla ho ya sepetleleng sa poraefete, o tlameha a ba tsebe hore o na le bokgoni ba hore a ye moo kapa bana ba hae ba mo thuse hore a ye sepetlele sa poraefete.

Ho bohlokwa haholo hore motho a itlhatlhobe kokwanahloko ya HIV e kgafetsa hobane hoo, ho tla mo thusa hore a itlhokomele mme le hore o sirelletsa batho ba bang haeba a na le kokwanahloko eo.

Tjhe ke bona batho ba bo ntate ba se na kgahleho ho matsholo ao hobane, hangata matsholo ana ha tshwere o tla bana le batho ba bo ntate ba banyane ba tlileng letsholong. Empa ya ha o etswa matsholo a kentseng bo mme le bo ntate. O tla fumana e le batho ba bo mme ba tletseng, le di-clinic-ing motho ha o ya o fumana e le batho ba bo mme ba bangata di-clinic-ing.

Tabeng ena, hangata o tla utlwa mmuso o re haona tjhelete e lekaneng hore o ka hira batho ba tla sebetsa dipetleleng kapa di-clinic-ing tsa mmuso. Nka ba eletsa ka hore ha o tshwara dikopano tse buang ka tjhelete, ba hlahise mabaka ana a etsahalang di-clinic-ing hore tjhelete e be teng, ho ka hira batho ba tla sebetsa di-clinic-ing.

Ntho eo ke e tsebang ka lefu la kankere ke hore, motho ha na le lefu lena la kankere. Dingaka di tla mo bolella hore o sa setse ka nako e itseng wa ho phela lefatsheng. Ha ka nako tse ding motho ha na le kankere, ya kgona ho phekoleha mme kamora nako e itseng e be kgutla hape.

Baahi ba mahaeng ha ba fumane tlhokomelo ya bophelo bo botle ka hobane, dibaka tsena tsa tlhokomelo ya bophelo bo botle di le hole le moo ba dulang. Hape nthwe ngwe kore ha Lefapha la Bophelo bo Botle le etsa matsapa a hore di etele dibakeng tseo tsa maaheng, ka nako tse ding ha pula e nele mmila ha e kgone ho tsamayeha ebe batho ba ba tlhokomelo bophelo bo botle ha ba kgone ho finyella dibakeng tseo.

Ee ho ka etsahala hore moimana ya phelang le kokwanahloko ya HIV, a tshwaetse lesea la hae nakong ya tlhaho, hobane haeba a sa nwe dipidisi tsa hae ka tsela e nepahetseng kapa ho di nwa mehla ena. A ka tshwaetsa lesea la hae nakong ya tlhaho, hape a ka le tshwaetsa ha ntsa imme kapa ha nyantsha.

Bohlokwa ba ho fumana tlhokomelo ya bophelo bo botle ke hore, tla thusa motho ho phela nako e telele. Hape bohloko ba ho fumana tlhokomelo ya bophelo bo botle ke hore motho a se phele ka bohloko le maqakabetsi bophelong ba hae.

Meriana ya setso ke e reka dingakeng tsa setso tse tsebahalang ebile di hlompheha setjhabeng. Ke sebedisa meriana ena hobane ka nako tse ding ha motho o sebedisa meriana ya sekgowa ha o thusehe, empa ha o sebedisa meriana ya setso, o be o thuseha.

Ee nnete ke hore ntho enana ekaba e ntle kapa e sa lokang hore bana ba ise batswadi ba bona mahaeng a maqheku hobane. Ha e le ntle, ke haeba ngwana mosebetsi wa hae a sa kgone hore a be hae nako e kgolo le e nyane hobane, mosebetsi wa hae o mmatla a ba le hole le hae ka hoo a ka se kgone ho hlokomela batswadi. Empa ha ngwana a na le nako ya hore a ka hlokomela batswadi empa yena a ba kgetha ho isa batswadi lehaeng la boqheku. Ke ntho e fosahetseng eo.